Gore o tshwanelege, o tshwanetse wa bo o le dingwaga di le eighteen, gape o tla tlhatlhobiwa jaaka mokopi mongwe le mongwe wa karata ya sekoloto go netefatsa gore o na le letseno lwa ka metlha le gore o ka kgona go duela dituelo tsa gago tsa karata. Jaaka moithuti, lotseno lwa gago e ka nna bosupi jwa basari, madi a kgwedi le kgwedi go tswa mo batsading ba gago kgotsa ditlhankana tsa tuelo tse di tswang mo tirong ya gago ya nakwana.

Selo sa dipesente tsa ngwaga le ngwaga, APR, se ke tshenyegelo tsa go adima mo karateng. Fa o sa duele madi otlhe a a setseng kgwedi le kgwedi, bongwe jwa tuelo, tuelo ya ngwaga le ngwaga, dithatofatso, dikelo tsa morokotso tsa matseno, dintlha tsa boikanyegi kgotsa dituelo madi a a boelang.

Hisetori ya gago ya sekoloto le ya sekoloto, di ama thata dikopo tsa karata ya sekoloto ka go tlhomamisa gore o tshwanelega go kolota diama. Kgonagalo ya go amogela dikelo tsa morokotso le melelwane ya sekoloto, maduo a a siameng a oketsa kgonagalo ya gore o amogelwe mo dipeelanong tse di siameng. Fa maduo a a kwa tlase a ka dira gore o ganwe kgotsa o duele madi a mantsi.

Go dira dituelo tse di kwa tlase, go dira kopo ya dikarata tse dintsi tsa sekoloto mmogo, go tlhopa karata ya sekoloto e sa siamang, go sa duele ka nako.

Ee, go botlhokwa e le tota go buisa o tlhaloganye pele o tseya karata, o itse gore o itsenya kae. O itse gore o itsenya kae, o itse gore kgwedi le kgwedi o tlo patala yang, o itse tsohle tse nepagetseng pele o nka karata ya sekoloto, pele o tla kena mo mathateng.

Kitso e e nonofileng le tsa madi le bokgoni jwa go dira ditshweetso, di thusa batho go sekaseka ditlhopho le go dira ditlhopho tse di nang le kitso tsa maemo a bone a tsa madi tse di jaaka go dira tshweetso ya gore ba boloke jang le gore ba ka di dirisa leng go bapisa ditshenyegelo pele ga ba reka dilo tse dintsi le go rulaganyetsa go rola tiro kgotsa go boloka madi a mangwe a nako e telele.

Dibanka di sekaseka hisetori ya sekoloto le maduo a mokopa-tshedimosetso, lotseno le jwa tiro. Selekanyo sa sekoloto go letseno le dithoto tse di leng teng go bona gore a o tshwanelega go kolota.

Sediriswa sa gontsha madi a mantsi se na le melemo e e jaaka go feto-fetoga le maemo. Se go letla go adima go fitlha kwa selekanyo, se go dumalaneng ka sona, sa ditlhoko tsa nako e khutswane le go duela fela morokotso mo tlhwatlhweng e e dirisitsweng.

Ditefiso tse tlwaelegileng tsa banka bakeng ba sa go ntsha tšhelete e fetang di kenyeletsa-tefo ya go ntsha tšhelete e fetang ya go koafela teka-tekanyo e mpe le di tefiso tse ka nnang tsa ba teng, tsa tshireletso ya tšhelete e fetang kapa morokotso ha eba di gokagantswe le mola wa sekoloto. O ka tilwa tseno ka go rulaganya ditsiboso tsa gore madi a a setseng a kwa tlase go boloka ba fa mo akhaontong ya gago go dirisa tshireletso ya go ntsha madi a mantsi le go baya leitlho akhaonto ya gago ka tlhoafalo.